hore o tshwanetse hore re kope dithuso mmusong, hore ho tsebe ho ba na le moo batho ba ka sesang teng, ba kgone le ho ithuta teng, haholoholo baneng ba sekolo, hore ba kgone hore ba bapale dibapadi tse ding, le kantle le ho sesa.

Ho bohlokwa haholo hore ho bapalwe dibapadi, ka mabaka a itseng a tshwanang, le hore o kgona ho ikwetlisa. Mme le mmele wa hao o dula o ntso ntjhafetseng ka mehla le matsatsi, haholoholo ho hape ke ho bona hore ha e le hantle wena ke sehlopha se feng so o kgonang hore o se bapale, kapa ke bapadi e feng eo wena hore o kgonang ho e bapala hantle hantle.

Ke yena raditebele eo ke mo ratang, ke mo rata ka lebaka la hore o bapala ditebele hamonate, mme ho monate ha o shebelletse papadi ya hae.

Eo, o e etsang ha ya loka hohang, ha wa tshwanela hore o telele batswadi ba hao. Ka hobane wena o so o bapala dipapadi tseo o di bapalang, mme o tlohelle ntho eo o e etsang, hobane batswadi ba hao o tlo ba hopola.

Dipapadi di bohlokwa haholo ebile di ya thusa, ha ke re di ya thusa ke tjho hore di thusa haholo hore o dule o ikwetlisitse ka mehla le matsatsi. Mme hape di dula di o ntsha hore, o tlohelle ho ya dithethefatsing, mme o dule o lokile kamehla.

eo o na le bokgoni ba hore o kgona ho etsa dintho tse tshosang, ebile e seng tse tshosang fela, empa tse makatsang haholo e leng ntho e ntle ka hobane, o kgona hore a susumelletswe batho ba bang hore ba tshwane le yena.

Nahana hore re le batswadi re dumelle hore bana ba rona ba robale ka nako, mme e tla etsa nthweo bao ya hore ba tlohelle hore ba robale ho ba le ka dikolong, ka hobane re ya tseba hore bona ba tshwanetse hore ba ikwetlise, mme ha ba ikwetlisa ba kgathala. Ntho e ke e kgothaletsang ke hore batswadi ba etse hore bana ka nako e itseng ba kgone ho robala, hore ba tsebe ba thole phomolo e lekanetseng.

Papadi tse ding, tse itshetlehileng tsa ntho tsa tlhaho fela. Ke nahana hore tse ding ekaba lebelo la dipere, e leng papadi e ratwang ke ba batsho haholo.

Sa bolo seo ke se ratang ke Leon Messy, ka hobane o mpapalla bolo ha monate, ebile o tseba le ho e bapala. Ke yona ntho eo ke e ratang ka yena.

Na ba ka le tlohelleng hore ha le bapala di-game tsena tsa lona le bapale hantle, le ithuteng hore le seqhekanyetse le bana ba bang, ka hobane matsatsing ana ha wa loka hohang, mme ho bapala di-game hase ntho e mpe, empa ke ntho e lokileng. E tshwanetse hore feela le hlokomele hore le bapala jwang, ka tsela efeng.

Ba tlameha hore ba bapale sekolong, mme ba bapale dibapadi tseo, ka hobane di ya ba thusa ho ba aha, mme di ba etsa hore ba be le hlompho, mme le ho tswella pele ka di class-eng tsa bona. Ba tswella pele ka lebaka la hore ba dula ba ikwetlisa.

Hana hore bana ba hona jwale ha ba kene le dibapadi sekolong, ka lebaka la hore ba shebile haholo nthong tsena tsa marangrang. Ke nahana ke yona ntho e ba etsang hore ba seke ba kenella dipapadi, hobane ba bona ba shebile di-cellphone tsena tsa bona.

Seemo se fetohile ka hobane ha ke sa etsa dintho ka tlwaelwa, mme dintho di se di tjhentjhile letsatsi le letsatsi, haholoholo ka hobane ntho tse ne ke tlwaetse ho di etsa, ha ke sa kgona hore ke di etse.

Ke rata sebapadi sena, ka hobane se bapala hamonate papadi ena ya rugby, mme ke sona se ke bonang ekare, se tswelletse pele haholo, ho batho bana ba bapalang rugby.

Dintho tsa hona tje di potlakile e le ka nnete, haholo ka hobane hona bophelong ba hona jwale, batho se ba phela ka tlhodisano, mme e se nthwe e sa lokang. Mme ka mantswe a mang, e lokile, ka mantswe a mang, ha ya loka, ka hobane ha o le motho ya leng tlhodisanong le motho e mong, o kgona hore o be o tswelle pele ka pelenyana.

Ke nahana hore haholoholo ba ka bitsa bona batjha bana, mme ba ba botse hore e le hore bona ke eng eo ba e ratang, e ba ka nahanang hore ba ka e etsa ka nako ya bona, ha ba sa etse letho ka matlung kapa sekolong.

Nna ke nahana hore dibapadi di ruta motho hoba leader e bohlokwa, ka hobane e o ruta hore o dule o tswella pele, mme o dule o le motho ya ntse a tswelletseng pele. Ke ka hoo, etsa motho hore a be leader-a.